Engingakufaka, amaculo, okanye amahubo esintu, kanye nemidanso yesintu, okanye ukugida. Lokhu ngingakwenziswa ukuthi intombazane ingakhohlwa amasiko nemvelaphi yayo. Ngingaphinde ngifake ohlelweni, lapho khona abadala abazoyiyala khona ukuze ikwazi ukubhekana nezimo zempilo.

Yebo, ngicabanga ukuthi kumele ngibe nalo ilungelo lokunqaba ngoba nginelungelo lokuzikhethela okufunwa yimi ngempilo yami.

Umdanso wakwaZulu, okanye ukugida, kunomthelela omuhle kakhulu esikweni nasemphakathini wamaZulu namhlanje, usenza sizigqaje ngobuthina nangemvelaphi yethu, futhi uyasihlanganisa njengomphakathi wamaZulu.

Abadala banendima enkulu abayidlalayo emasikweni ahlobene nokudla, lokhu bakwenza ngokuhola ekulungiseni ukudla, okanye babusise ukudla ngaphambi kokuthi kudliwe, babuye futhi bafundise abancane ukuthi kwenziwa kanjani lokhu kudla ngendlela efanele.

Ngingameluleka ngokuthi kubalulekile ukuthi enze okuthandwa uyena, kodwa futhi ngingabuye ngimtshele ukuthi isiko lethu liyimvelaphi yethu, nalo kubalulekile ukuthi silihloniphe, sibuye silifeze uma kufanele.

Amadlozi adlala indima enkulu emikhosini, okanye emicimbini yesintu, futhi abuye ahlonishwe. Lokhu kwenziwa ukuthi amadlozi phela ayinkolelo kubantu abaningi besintu. Lokhu sikubona ngokuthi ngaphambi kokuthi kwenziwe izinto eziningi ezibalulekile, kuyaye kucelwe kuwo amadlozi ukuthi akwenze kube yimpumelelo lokhu okusuke kwenziwa.

Zingenza ngiziqhenye ngobumina nangokwemvelaphi yami, khumbuza ngisemncane ngisacula amahubo nomngani, nabangani bami.

Amakhono abalulekile afundiswa wona, njengengxenye yokudlulela ekubeni ngowesifazane, athinta amakhono afana nokuzazi, nokuzihlonipha njengomuntu wesifazane, amakhono okuphatha ikhaya, njengokuhlanza, ukupheka, nokunakekela ikhaya. Kuphinde kube khona nokufundiswa ngezobudlelwane, ezokukhulekwa, nangokocansi.

Ngingaphawula ngokubaluleka ukuthi sizihloniphe njengabantu bakwaZondi, futhi sibazise abanye abantu ukuze nabo bazokhona ukuthi basihloniphe.

Yebo, ngingakhululeka ukuveza umzimba wami uma ngifake imvunulo yesintu. Lokhu ngikushiso ukuthi ngisuke ngizigqaja ngobumina nangemvelaphi yami.

Emphakathini enamasiko amaningi, zibakhona izithiyo, okanye ama-barriers olimi ekubumbaneni komphakathi. Lokhu kudalwa ukuthi abantu abanezilimi eziningi ezahlukene, abazwani kahle futhi imvamisa baba namasiko amaningi ahlukahlukene. Okungenziwa-ke ukubhekana nalenselelo, ukuthi umphakathi uhlanganyele ndawonye kubekhona okwenzayo, okwenziwa yiwo wonke umuntu ukuze wonke umuntu azizwe emukelekile.

Yebo, ngicabanga ukuthi usabalekile umshado esikhathini samanje. Lokhu ngikushiso ukuthi, izingane ziyadinga ukukhulela ekhaya elinabazali bobabili.

Uma kwakhiwa into yasendlini yendabuko, njengesipuni noma isitsha sokhuni esibaziweyo, lokhu kuyinqubo ebucayi edinga ulwazi, kanye nobuciko, futhi namakhono anezinga eliphezulu. Akugcini-ke nje ngokuba umsebenzi wezandla, kodwa kuwubuciko bokugcina amasiko esintu, kusetshenziswa izinto zemvelo ngendlela onobuhlakani.

Ngingabahlola ngokuthi, ngiqale ngibheke ukuthi bayaqonda yini ukuthi buyini ubuntu, ngokuthi ngibacele ukuthi mabachaze ubuntu. Emva kwalokho ngingabe sengibanikeza amaphrojekthi azoqhakambisa ubuntu, njengokuthi balekelele emphakathini.

Okungenziwa ukuze kuthuthukiswe izindlela zokuphekwa, ukuthi kusetshenziswe izitofu kanye namabhodwe asezitofini zikagesi, ngoba kwesinye isikhathi asikho isidingo sokuthi kuphekwe phansi emlilweni.

Ulimi lube nomthelela omuhle futhi omkhulu ekusizeni ukuthi ngixhumane namagugu ami, ikakhulukazi indlela ulimi esilisebenzisa ngayo njengamaZulu. Into efana nezibongo zezinsizwa, kanye nezithakazelo, zenza, zisenza sizigqaje ngokuba yithina, nemvelaphi yethu.

Uma ngifundisa umuntu umdanso wesiZulu ofana nengoma, kumele aqikelele ukuthi uyacula, bese eshaya nezandla, bese futhi ehambisana nengoma uma esegida.